Ku va ku va a chayela eka patu leri kulukumba ni vona leswaku a swi kahle na katsongo hikuva patu leriyi ri nkulukumba ku na timovha ta ku tala swinene ta ku hambanahambana leswi yena a nga swi koteki ku va a kha a chayela swi nga vangela leswaku ri a fika a bayiza loko a ri patwini a hupa kumbexana a tlumba movha lowun'wani loko a tlumbile mimovha lowun'wani swi endla leswaku na lavan'wana lava nga le ndzhaku kumbexana va fika va tlumba kwalaho swi vanga makhombo kumbe khombo ri kulukumba swinene vanhu va vaviseka kumbe va lova se swa kahle i ku va va ya erivaleni ra mitlangu laha ku nga ha va timovha kumbe ku ka ku nga ri na vanhu va fika va dyondzisana ku chayela kwalayani hi swona swi nga ta va kahle swinene.

Mina ni vona yi ri kahle swinene mali ya koho leyi hakeriwaka naswona loko swi ta eka bolt ya hi pfuna leswaku ri yi kota ku yi fikisa la hi ya ka kona straight kumbe egedeni ya laha ni tshamaka kona straight se ni ya ya hi pfuna swinene hi mhaka ku loko swi ta eka tithekisi a ti hi fikisi laha hi tshamaka kona kambe ho fanekele hi chika hi tlhela hi famba hi milenge.

swi kombisa leswaku ri maphorisa ya laha eAfrika-Dzonga ya na vugungundzwana swinene hikuva swi ti komba kahle ku ri loko ti tithekisi letiwani ti kha ti kota ku va ti kha ti tirha kumbe ti kha ti famba epatwini swi vula ku vo va hakela mali leswaku ri va nga va humesi emapatwini se ni swi kombisa vugungundzwana lebyikulu swinene.

U fanekele u ta na ti-earphone laha nga ta va kha yi kota ku va u kha u yingisela music wa wena u ta na tibege ta wena leti ti nga na swilo swa wena endzeni leswaku swi kota ku va swi hlayisekile hi ndlela kahle xin'wana xa kona u fanekele u va na swakudya loko u ri va hava mali ya ku xava endleleni u faneke u longa swakudya swa wena leswi u nga ta kota ku va u kha u dya loko u kha u famba mpfhuka lowu hi mhaka ku ri u nga fika na ndlala yi ku bile swinene nakambe u nga rivali mati kumbe cold drink leswaku u kota ku susa torha.

Ku na lexi vitaniwaku va xi vitana Gautrain swi le swiporweni swa tsutsuma swinene nakona xi kahlula xi fika laha xi yaka kona.

Swi vangela leswaku loko se swi sungula ku va kha swi xavisiwa se swi va kha swi durha swinene ene loko swi va hi ndlela yaleyo swi vula leswaku loko swi kha swi durha se na nxavo lowu a wu ri kona se wu sungula ku hungutana loko ku ri man'wani ma business lama mo ka lama ma nga matsongo kumbe lama ma ha ri matsongo va boheka ku va fanekele se va pfala business se ri nga ha koti ku va ri ya mahlweni hikuva se ni kahari hava vaxavi.

Leyi va tirhisaka ngopfu i titiraka letiya ti kulukumba letiya swinene hi to va ti tirhisaka swinene leswaku va kota ku rhwala nhundzu emagondzweni.

Mina i ku va xitsundzuxo xa mina ku va ni n'wi dyondzisa leswaku u boheka ku va a kha a kuma munhu loyi a tirhanaka na timhaka ta maendzo like munhu wo fana na tourist va tiva tindhawu letiya hinkwato va ta kota ku n'wi kombisa ku la ku endleke yini lahawani ku endleke yini malembe ndhawu.

A ni kombela ku khomeriwa swinene eka siku ra namuntlha a ni fikangi hi nkarhi xivangelo xa ku va ni nga fikangi hi nkarhi i timhaka ta leswaku bazi ri fambe ri kha ri hlwela tanihiloko laha emapatwini a ku ri na traffic leyi kulukumba swinene leswi swi nga vanga leswaku ri bazi ri nga koti ku va ri fika hi nkarhi kambe na tshembisa leswaku swo fana na leswiwani a ni a swi nge humeleli ni vula hileswaku ri kumbexana ni ta zama leswaku ri ni khandziya bazi ka ha sale one hour ku va ni kha ni nghena entirhweni.

Ni tshame ni ni tshame ni xava eka inthanete ende swi ni oloverile swinene hikuva a ni zanga ni nga suka kumbexana ni nga yimela siku rero swi endle leswaku ri loko ni fika hi siku ra ku famba ni fika ni kuma thikithi ra mina tanihileswi a ni xave khale ni nghena basini ni tshama loko van'wani va ha kayakaya na va ku xava thikithi mina se a ni yo ti tshamela tanihileswi a ni xave ka inthanete se swi kahle ngopfu ni twe ndzi tsaka swinene hi rona.

Mavarivari lamawani a hi wona na katsongo kambe i ku va vanhu va kha va ringeta ku va va kha va sivela kumbexana ku endla leswaku vanhu lava tirhisaka ti-uber na ti-bolt va chava ku tirhisa leswi ni nga ta hlamula kambe i ku ri leswiwani swi nga va swi kha swi vuriwa hi lava va ti taxi driver tanihiloko va kha va lava leswaku tanihileswi va tivaka leswaku vanhu va ti-uber ti-bolt va va endla va va va tekela vakhandziyi so i ku lava ku zama swa ku ri va va onhisela leswaku va nga kumi vakhandziyi kambe ku na van'wani tinsulavoya leti ti endlaka bolt ti fika ti khutuza vanhu leswi ni nga ta vula swona ku ri wo feke i ti langutela.

ku cinca ka kona loko ni vonaka leswaku ku fanerile timhaka ta ku va va kha va lunghisa mapatu leswaku tithekisi ti kota ku va ti kha ti famba kahle ku nga ri tithekisi na timovha va tlhela va maka erank-e laha ti taxi ti ta kota ku paka kona.

Swa tsakisa swinene hikuva leswiyani swi fambisan swin'wana ku va ku ri swa ndhavuko swin'wana swi va ku ri swa dyondzo se swa va pfuna swinene ku va u kha u tiva ndhavuko ku va u kha u tiva ku ku humelele yini ka malembe lama nga .

Swilo swa kahle i ku va ku va na vachayeri lava kotaku ku nghena exikarhi ka mimiti laha ku nga na vadyuhari va fika va va teka e egedeni ya vona va va yisa kwala va lavaka ku va yisa kona.

Lexi a ni ta endla xona ku va ni va na ti-headset ni faka a tindleveni ta mina ni famba ni kha ni yingisa music-i ndlela hinkwayo.

Tshame ni ri ni ni ni ni ri endzela a ni ya a Gauteng ni suka Limpopo laha bazi ri nga famba vo ma four hours hinkwayo ndzi titwe kahle swinene ngopfu ndzi te ndzi twe ndzi ndzi tiphina swinene loko hi ri endleleni.

Tikisela swinene hikuva mali se se yi tele ku va va kha va tirhisa mabazi leswi swi endla leswaku na mali se va yi holaku se ni yi nga ha koti ku fikelela ku va va kha va hlayisa muti hikuva se va hakela mali yo tala emabazini.

Bolt i ku va swi tirha ku fana na thekisi ku va ku ri movha munhu a ngo lo nghena ka app ya liya a fika a tsarisa ku u ta hamba a layicha vanhu a va chicha laha va tshamaku koho se matirhelo ya kona i ku ri kumbe ku pfuna vanhu yi ya kota ku va pfuna swinene hi mhaka ku ri yi kota ku va fikisa laha va lavaku ku ya kona va loko mi kuma ku i ya kaya yi n'wi fikisa a gedeni yi fika se yi n'wi chicha kwalaya a gedeni loko yi n'wi yisa ntirhweni yi n'wu fikisa kwele a ntirhweni straight yi fika yi n'wi chicha ko.

Mina ni vona yi ri kahle swinene hikuva va kota ku va loko se hi hakele mali liya a tollgate va kota ku va va kha va lunghisa mapatu lamayani leswaku hi kota ku va kharhi hi chayela kahle ku nga vi na magojigoji ku va ka ku chayelaka kahle hi mhaka ku mi kuma swa ku ri hi va hi kha hi ya kule swe swi lava patu ri ri kahle se ni mina a ni voni ku ri na xihoxo ku va kha ku hakeriwa a tollgate hikuva swi pfuna hina ku va kha hi kota ku famba a mapatwini lamo ka ma nga celekanga ku fana na loko hi ri makaya.

Ku kahle swinene leswaku ri va kota ku va va kha va kuma swakudya vanhu lavaya nga khandziya mabazi va dya va kota ku riyendzo ra vona ri kota ku va kha ri ya emahlweni va ri hava nakona swa pfuna leswaku va ta kota ku nghena exihambukelweni va tipfuna.

Ni endla leswaku ni va na xikhafuthini xa swakudya leswaku loko a twa ndlala ni kota ku va ni kha ni n'wi nyika a dya ni tlhela ni va na swiambalo leswi ni swi tivaku ku leswiwani ku loko ko tshuka ku humelele swin'wani swa ntumbuluko ni kota ku va ni n'wu cinca.

Swa kahle swinene i kusuka munhu a khongerini ka Xikwembu xi hi rhangela ndlela leswaku hi kota ku hlayiseka ku nga humeleli khombo hi khongela hi khongela hi matimba.

Yi va yi ri na leswi ku va yi va na mijeko yo tshuka swi pfuna leswaku yi kota ku va kha yi vonaka tiraka liyani wa ta hi le kule naswona u fanekele u endla leswaku ri loko u ta hi le ndzhaku u ta kota ku va u kha u yi vona nakona u fanekele se ni u loko se u kha u ta hi le ndzhaku u hunguta rivilo a ve u kota ku tsemakanya kahle.

Swa kahle i ku va timovha ta kota ku ringana eka freeway ku tlula loko ku ri magondzo lamatsongo se ni ta kota ku ringana va koteka ku va kha ku fambeka kahle epatwini ku nge vi na makhombo mo hlaya na ko va kona ka kambe xa kahle ngopfu i ku freeway ka koteka ku fambeka ka va ka ka koteka ku va munhu a kha a kota ku tsemakanya hi yin'wani movha.

Ni nga titwa ni vavisekile swinene emoyeni hikuva se ni ta va ni hlwerile ku fika entirhweni leswi swi nga ta ni vangela swiphiqo swinene ngopfu.

Hi ku vona ka mina ni vona leswaku van'wani va tshama kwala kusuhani na le freeway kumbexana van'wani ku na mimiti nyana kwalaho a kule nyana na vona kumbexana van'wani va tirhisa timovha kumbe mabazi ku fika kwalaya entirhweni.

Vukorhokeri bya kona yi fanekele yi nyika swakudya leswaku vafambi va kota ku dya va susa ndlala leyi va nga na yona ku susela loko va ha kusuka emakaya.

Ni nga tirhisa bazi ra City-to-City hikuva ri hlayisekile swinene.

Kona i ku ri yi ku teka yi ku fikisa laha u lavaka ku ya kona kasi rickshaws yi ku komba laha u nga hakelela ku lava ku ya kona.

Ni vona byi ri kona hi timhaka ta ku ri laha tikweni a ku na ti accident to tala kumbexani a ku na khombo yo tala ya ti lori.

Loko ho va ndlela leyiwani ya xihahampfhuka swi ta pfuna na leswaku ri swi endla mitirho etikweni vanhu va ta kota ku tirha va ta kota ku va va kha va humelela.

A ndzi kombela ku va ni tekeriwa nhundzu ya mina yisiwa eLimpopo mi nga ni byela ntsengo leswaku ri mi ta lava mali muni ni ta hakela hikuva ni lava ku famba ni ya hi hikuva ni lava ku yisa nhundzu leyi yi le ku lavekeni swinene ende hi xihatla.

A va fanekele va thole ma security lama va nga ta langutisa va rindza kwalaya leswaku ti nga ti nga onhiwi.

Ni tiva xa Airways ni nga famba hi xona i timhaka ta ku ri xa tsutsuma swinene nakona xi hlayisekile.

Hi timhaka ta ku ri va lava ku teka tintambu letiyani va ya va ya xavisa.

Swi ya hi ku i nhlayo ya njhani nakona loko ku ri na vale ve le handle ko tirhisa swikepe naswona swa kota ku va swi nghenisa mali swi kurisa ikhonomi.

Yi va yi ri kahle swinene hikuva yi va yi kha yi nghenisa mali na ikhonomi yi kota kula.

Ni ta famba ni kha ni wisa ni nghena a tihotela ni wisa.

Swi va swi hlayisekile hi mhaka ku nhlayo yo tala laha Afrika-Dzonga a hi vangani lava nga khutaziwa navusiku va kha va famba hi mabazi nhlayo ya kona yi le hansi swinene.

Swi va swi olovile swinene ma kumeka nampundzu na nanhlekani na namadyambu.

U fanele a ya xikolweni a ya dyondza pilot.

I ku va bazi ri nga durhi ku va va hunguta swona i ku durhisa bazi.

I ku endla leswaku loko swigevenga swi tala ku va swi lava ku khutuza tiku hinkwaro ri swi ba.

U fanekele ku va u kha u hola mali yo hlaya na nakona swi ya hi ku ri u lava ku teka leya njhani kambe u fanekele u kha u hola mali yo hlaya nakona yi nga ri na swo tala swo xava.

Xihahampfhuka lexiya xi xi se xi nga le moyeni xi nga ku fambeni amoyeni kasi xihahampfhukaphatsa i xihahampfhuka lexi xexi yi nga le hansi xo ka xi nga ri moyeni.

A va faneli hikuva mali liyani yi va yi ri yitsongo.

Ni nga va dyondzisa leswaku a swi kahle hikuva ku na vavabyi lava va lavaka ambulense.

Ni vona xitimela xi ri kahle hikuva xi tiyile swinene nakona ti nga rhwala swilo swo tala hi nkarhi wun'we.

Ni nga ta va ni vavisekile swinene ni foyinela maphorisa.

Ni fanekele ni famba a tlhelo ka layeni.

I ku va ti ambulense ti xota nakona va nga ngetela tin'wani leswaku ri swi lulamiseka.

Loko ku ri na muvabyi loyi a lavaka ku yisiwa exibedhlele hi xihatla.

Hikuva va ndhawu leyi switimela a swi fanekele swi fambaka kona.

Ni vona swi ri na mali swinene hikuva va nga kota ku ri loko vanhu va lomba ku na lava hakelaka loko swi ku tsandza ku hakela va ta va ta teka movha liyani va kota ku yi xavisela wun'wani mali ya vona yi vuya.